Re apara mesese kampo makgabe le di-bra.

Ke akanya gore moaparo wa setso o ka apariwa ko meletlong e e tlotlegang jaaka di-conference ka gonne ga ke bone bothata bope.

Moaparo wa setso wa basadi o ke naganang gore o montle ke wa dikhiba ka dikhipa tse di tshweu mme le tuku ka diteki tse di tshweu.

Ee, ke akanya e le tsone di sa siama ka ntlha ya fa di etsa sekai mo baneng ba bona go siame gore ba apare jalo mme go sa siama.

Di bontsha ka mmala le mefuta eo di dirwang ka yone mme di farologana ka mekgwa eo di diriwang ka yone le mekgwa eo di apariwang ka yone.

Fa mosadi a fetsa go nyalwa, o tshwanetse go apara khiba kampo mesese kampo dikete tse di telele.

Diaparo tsa setso tsa Setswana go le gantsi di diriwa ka matlalo a diphologolo.

Ke akanya gore basadi ba apare sentle.

Nnyaa, ga di kake di a tshela mmogo le di-fashion-e tsa segompieno ka ntlha ya fa bašwa ba gompieno ba lebetse ko ba tswang teng.

Ditso tse di farologaneng di tlhotlheletsa tsela e basadi ba aparang ka yone go ya ka maitshwaro, maikutlo le go shebiwa ga setšhaba.

Ee, e rotloetsa basadi go ka apara go na le ba .

Ditiragalo tsa hisetori, diphetogo tsa loago di ile di ama tsela e basadi ba aparang ka yone le tsela eo ba lebegang ka yone ka ntlha ya fa basadi ba itirela jaaka ba rata.

Batlhami ba fashion-e ba segompieno ba tsenya dilo tsa setso mo fashion-eng ka go kgabisa ka matsela a teng mo diaparong.

Ke dikao tsa go tshwana le matsela a manyalo, dituku le dikhiba.

Diaparo tsa basadi di bontsha ditekanyetso tsa setšhaba le dilo tse di lebeletsweng mo basading ka mekgwa eo basadi ba itshwarang ka yone.

Fashion-e e ka dirisiwa ka go tsenyiwa mo diaparong thata.

Ke dilo tsa go sa dumelane ka mekgwa le go diriwe ka.

Fa ke ne ke le motlhami wa diaparo, ke ne ke ka dira diaparo tseo di kgatlhisang mebele ya basadi le batho ka moka, ke ne ke ka dira diaparo tse di sekeng tsa tlontlolola batho.

Ke diaparo tsa mmala o motala ka diaparo tsa mmala o mosweu mme go le gantsi bangwe ba rata le tsa mmala o wa letlalo wa mmu.

Moaparo wa setso o aparang ka nako ya meletlo mo lefelong la rona go le gantsi go apariwa moaparo wa dikete tse di ka dikhipa tse ditshweu mme go ne le dibaga tsa mebala e e farologaneng go ra dingwe le dikotsi tse dintsho tse di nang le mebala ya di-beats-e tsa di-colour-colour.

Go ya ka nna, diaparo tsa setso di bontsha hisitori ka ga mebala ya teng mo le mebala e mosweu e bontsha loapi, mebala o motala o bontsha tlhaga, mebala o mo bosetlha o bontsha mmidi, mebala e montsho e bontsha lefifi la bosigo.